Ahee, ndzi hleketa swa ku vukhamba ku nga ku nga ehlisiwa hi ku ku vanhu va tshika ku tshemba swilo swa, swa le ka social media hi ku wun'wani wa ku fonela maphorisa ku xavisa movha mi hlangana ndhawini yo karhi loko va fika le va ku tekela swilo swa wena ma vona xa vumbirhi u foyineliwa hi munhu a ku byela se ku khadi ra wena ri na nkingha so nyike tiphini na ti otp va nga pfumeli vanhu xa vunharhu munhu loko a lava ku xava xilo a famba a kule a ka shop xavisaka a fika a swi xava kwaleno a xava swilo leswi nga na maphepha a nga tshuki a xava swilo njhe hi mhaka ya swa ku swi pfuna ka vo social market.

Ahee, library ti library to tala se na ti Wi-Fi ka masiku lawa okay ni se kha nga ni tirhisa mara yona na hleketa swa ku ya fana na ya le kaya se to hluka to hambanahambana hi ku ku a yi tirhisi brand yin'we vana van'wani va tirhisa Rain van'wani va tirhisa Vuma swo hambanahambana and le ta le library ti hatlisa a ti fana na le ta le makaya hi ku letiya ti pfuna a xi ntshungu.

Ahee, a swiphiqo swin'wana leswi vanhu va hlanganaka na swona hileswaku u ta teka router namuntlha yi tirha kahle hawu ku famba masiku a ya ha tirhi a ya ha connect-i ma vo kun'wana loko fonela vanhu lava nga teka ka vo router swa ku va ta va ta ku pfuna a va ti and xin'wana futhi loko mpfula yina ti router tin'wani a ti ri kahle ma vo so ku nge ku nga va na na xicinco swa ku ku va swa ku na tintambu leti fambaka moyeni ta ti-fiber leti ku ta phazamiseka loku loko mpfula yina va vha va yi gubela ti famba hansi loku lava a Wi-Fi va khoneketa eka ntambu leyi fambaka hansi nghena ndlwini ma vona ni swa ku ti nga yiviwi.

Ahee, minjhani? a ni kombela ku vutisa swa ku loko mi ta faka Wi-Fi ku ta laveka yini, swa ku ni tsarisa ku tlhela ku vutisiwa ni swa ku va mi checkela ka sisiteme ya vona swa ku a Wi-Fi ya vona a coverage ya vona ya ya khavhara like haleni hi ku ti Wi-Fi tin'wani ta ka tindhawu tin'wani a tikhomi so a ku fanelangi swa ku mi za mu teka mali ya n'wina mi givela ya mi ya dorobeni swa ku mi ya xava Wi-Fi ku ve loko mi fika la ndlwini a yi nge tirhi so va nga sungula va fonela swa ku mi twa swa ku a coverage ya koho ya khoma laha haleni lama tshamaka kona ku ta laveka yini ma vo swi swa tani.

Ahee, minjhani? swi nga va vuyerisa hi ku ku na vana va xikolo swi ta va pfuna ngopfu swa ku va kota ku endla ti-homework ta voho va endla ti-research na lava ka va nga tirheki va nga endla ti-research va va kota na ku apply na mitirho va sendela ti-email na lava lava pfulaku ti-internet cafe swi nga va pfuna ngopfu swa ku va pfula ti-internet cafe va kota ku pfuna ndhawu leyi va tshamaka ka yona hinkwaswo njhe swilo swi vevuka ma vo na lava ka va nga tirheki va ta kota ku yi tirhisa swa ku hambi va nga ri na yona mali ya data Wi-Fi ya mahala yi ta va yi ri kona.

Ahee, minjhani? ntirho wa inthanete eku dyondzeni ka ririmi leswaku loku ma marimi man'wani mi nga mi nga ma tiva ma swi kota nghena le ka vo translate ma vona and sweswo leswi lava inthanete loko mi nghena la mi ku translate mi tsala hi ririmi ra n'wina then mo yisa hala maybe or u kuma leswaku mi lava ku tiva xilungu mi translate mi yisa hala ka xilungu swi ta mi komba leswaku hi xilungu ri vitaniwa njhani ku tlhe ku va na microphone nyana lahaya or xipikara lexi khulumaka so mi kota ku dyondza marimi man'wana.

Ahee, minjhani? gezi leswa ti-loadshedding swi khumba ngopfu hala ka ti Wi-Fi hi ku gezi loko ri famba na Wi-Fi ya tima hi ku ti Wi-Fi to tala loko va ti faka a ti na ti-backup ma vo so loko ri nga na ti-backup swa hlupha hi ku ku vanhu a va ha swi koti ku tirhisa ti Wi-Fi ta vona hi ku gezi a ri koho so ku ku nge loko va famba va installer ti Wi-Fi leti va vhe va faka na ti-backup ti-battery backup ku loko gezi ri famba a bank up onisa Wi-Fi ku yiwa mahlweni ku tirhiwa.

Ahee, minjhani? ti-app leti ta sweswi ta pfuna ngopfu hi ku hambi ni nga na airtime na swi kota se ku nghena ka WhatsApp ni WhatsApp-a munhu ni tlhela loko ni n'wi khumbulile ni n'wi video call hi khuluma hi kota ku vona na hambi a ri le kule ti-app ta sweswi ta pfuna ngopfu ma vo hala loko ni nga na airtime no no no send message ma vo loko ni nga na data no endla phone call straight ni endla hi ku n'wi fonela ma vo ma vo hi tona ti-app leti na swo sweswi va endle ti-app tin'wana to tlhariha ngopfu swa ku hambi u nga na airtime wo connect ka Wi-Fi u kota ku fonela munhu ka foni ya yena hambi a nga na yoho WhatsApp so ta pfuna ngopfu ti ti-app ta sweswi na yona thekinoloji yi pfuna ngopfu.